Ukukwazi ukwenza i-CPR kunceda ngokuba uyakwazi ukwandisa ithuba lokuphila kumntu lowo ophathekileyo. Unceda umntu lowo ukuba asinde ekufeni kwengqondo yakhe ngoba kwaxakeka umzuzu ngamnye ubalulekile.

Ingcebiso yam ithi okokuqala imfundo ibalulekile. Ukuyeka isikolo, ngapha umithi akusiyicebo elihle elo. Ewe, abantwana besikolo bazawuhlezi bethetha ukuba umithi kodwa akutsho uba kuphela kwempilo yakho leyo. Impilo iyaqhubeka kwaye nemfundo uyayidinga kuze uzokwazi ukusebenzela yena loo mntana lowo ummithiyo. Lizawufika ixesha apho loba ubeleke loo mntana bese impilo iqhubeke. Akuqali ngawe futhi akugqibelisi ngawe.

Hayi, soze ndizithenge ngoba okokuqala azikho semthethweni. Futhi andiqinisekisanga ukuthi izinto ezisetyenziswe apho zisemthethweni ngoba ingenzeka uba ziipilisi zozenzela nezo, ndizobe ndifaka impilo yam engcuphekeni. Mhlawumbi nexesha lazo zokuhlala selidlulile, batshintshe nje into le yofaka iipilisi ezo.

Into eyenza uba sithande ukhathalelo labucala, soze ufumane uba kukhathalelo bucala amayeza aphelile, uhlala ixesha elide uze, phambi kokuba ufumane uncedo ngoba sube beyiqonda loo nto leyo uba ubhatele ukuthi ube phaa. So ngoba ubhatele, unethemba lokuba baza kunikeza izinto zakho ngokupheleleyo kwaye uza kwenza iinto ngokukhawulezisa uphume uhambe, ukwazi ukwenza izidingo ofanele kuba uzenze. Uncedo lakhona luyakhawulezisa ukudlula uncedo lokhathalelo lasimahla.

Ewe, ngokombono wam ndicinga uba sinalo ilungelo lokusombulula oko. Okubalulekileyo kuqala kufanele uba afundiswe uba akekho umntu oselungelweni lokuba ahlukumeze omnye umntu. Nditsho ngokumbetha, ngokuthetha naye, nangeziphi na iindlela. Sothatha izinyathelo ezifanelekileyo kuze ukuba asifunde isifundo sakhe kwaye angaphinde naphi na acinge ukuhlukumeza omnye umntu.

Into endingamnceda ngayo yinto yokuba makasele amanzi rhoqo, ajonge apho aphila khona, iinto azityayo nento azibambayo. Mhlawumbi ikhona into athi xa eyibambile ngomnuko wakhona, ngoyifaka emlonyeni emenzela uba abe nealeji, emenzela uba abe nentloko engapheliyo. Xa ebona uba nezo azimncedi nditsho namayeza azithengela wona yena ngokwakhe awamsebenzeli, ahambe aye koogqirha abakwaziyo uba bangamnceda ngemeko yakhe.

Phambi koba abanike basele olo yeza elo, fanele uba abe nesaziso soba olo yeza ulithenge phi. Livumelekile, lisemthethweni na ukuba lingasetyenziswa? Kwaye aba bantu njengoba bebadala lizawukwazi ubanceda na, ulithenge kwindawo esemthethweni ekuthengiswa kuyo amayeza?

Ndingaqale ndihambe ndiye kwiingcango ezifanelekileyo ezisemthethweni apho kucelwa khona izinto ezinceda umphakathi. Okokuqala ndifike ndibachazisele ubungozi nobunzima kokuba abantu abadala iminyaka eseyihambile kunzima yoba bafike kwezi ndawo zoncedo. Njengoba bendicela ukuba basifakele noba yindawo encinci ezokwazi ubanceda uthi bafumane uncedo ngokwempilo. Kunye nabantwana abancinci abagqiba ukuzalwa, nabo bangahambi umba omde wokufumana uncedo.

Umba lo ndingathi mna yonke into ekhona apha emhlabeni iyaludinga uphuculo. Ingenzeka iyasebenza, ingenzeka ayisebenzi kodwa izinto ezininzi ziyaludinga uphuculo kuze izokwazi ukunyanga izifo ezinintsi ngokukhawuleza. So umba we-HIV and AIDS, ndingatsho uba izikhuthazi zakhona ewe ziyaludinga ukuphuculwa ngoba esi sifo sisifo okokuqala esingapheliyo kodwa siyadambalala emzimbeni. So ngokombono wam ndicinga uba, ewe kufanelekile ukuba basiphucule benze indlela ezibhetele, ezikhawulezayo futhi ukuba zidambalale kuze abantu bangagqibeli uba sebeyafa ngenxa yeAIDS.

Mna ngombono wam ndicinga uba asisibuqhophololo obu ngoba okokuqala kwamele uba ajonge kuqala uba lo mntu utya ukutya okunjani. Anciphise ke ngoku kweso sikali asityayo ukutya oko ke akutyayo, ogqiba atshintshe indlela atya ngayo nendlela aphila ngayo. Ewe ingenzeka uba ngongamtshintsheli ukutya kwakhe mhlawumbi kungawenza umehluko kodwa iziphumelo zakhona zingaba mfutshane okanye zingathathi xesha lide ngoba umzimba sowuqhelile ukuba utya ukutya okunje kwaye umzimba uyalidinga utshintsho.

Owam umbono kukuba njengoba sebeqalile bambona uba udinga uncedo bendicela uba basale sebeqhubeka bemnceda, ngowam umbono lowo. Nakhona bandichazele uba izinto zakhona zihamba njani, amayeza kwamele awasele njani kuze akwazi umsebenzela.

Okokuqala kwamele ube ngumntu okwazi ukusebenza ngabantu, umntu othanda abantu, umntu ongaloyikiyo igazi. Umntu ungoyikiyo ubamba omnye umntu ombonayo uba ugula kakhulu ungathi, yho hayi andikwazi kumbamba mna lo mntu. Kwamele ukwazi umbamba loo mntu lowo ngoba ngumsebenzi wakho kwaye uyabathanda abantu. Ukhumbule uba yonke into oyikhethayo uyikhetha ngoba uyithanda. Uyikhetha ngoba ukwazi ukumvela omunye umuntu, ukwazi umbona uba uyaludinga uncedo.